Ulutsha lokuthatha inxaxheba kwiintlanganiso zoluntu nasekucebiseni ngezinto ezichaphazela indawo yalo, lunokuphakamisa iingxaki ezibalulekileyo nolwazisa abaphathi. Ngale ndlela lunogalelo ekuphuculeni uluntu nasekukhuthazeni utshintsho.

Umama womkhwetha unoxanduva lokulungiselela izinto ezifunekayo kwaye unika inkxaso nangokomoya. Izibazana zilungiselela kutya, zikhathalele iindwendwe kwaye zixhasa umama womkhwetha. Bobabini badlala indima ebalulekileyo ekuqhubekekiseni isiko ngendlela efanelekileyo.

Amadoda asekuhlaleni anendima yokuphatha isiko lokoluka, aqinisekise ukuba zonke iindlela zihlala zihlonipha umphakathi. Amadoda amakhulu, njengabaphathi bagcina isiko liqhutywa ngendlela efanelekileyo kwaye benza izigqibo ezichaphazela ulutsha. Bobabini badlala bobabini badlala indima ebalulekileyo ekuqhubekiseni isiko kunye ukukhuthaza ukulunga.

Banganxiba izinxibo ezifanelekileyo ngokwesiXhosa. Njeba abafazi benxiba imibhaco, bona bazawuthi banxibe isinxibo samadoda esifana nemibhaco.

Umama unokumazisa umntwana wakhe ngokusesikweni kuloo mzi umtsha ngentetho okanye umcimbi wokumamkela. Kwezinye iintsapho kutyiwa iinkomo yomntwana njengenxalenye yokumamkela kwakhe, ukuthetha ngokucacileyo, imithandazo kunye nokubandakanya utata omtsha ekukhuliseni umntwana kunceda ekwakheni ubunye nosapho oluhlangeneyo.

Ndingaxoxa nomntwana ukuze ndiqonde izizathu zakhe kwaye ndimchazele ukubaluleka kokuhlala phakathi kwabantu abahlukeneyo. Ukuba kukho iingxaki ezinkulu ndingajonga esinye isikolo kodwa ndilandele indlela ekhuthaza intlonipho neenkcubeko ezahlukeneyo.

Xa kwenzeka inyala phakathi kwabazalanayo kuqalwa ngokubikela iziduko, amadoda amakhulu, ukuze kuhlalutywe imeko. Kulandelwa ngumcimbi ukuhlamba inyala. Ngamanye amaxesha kutyiwa inkomo okanye kusetyenziswe imithi yesiNtu. Kuyafundiswa ngobunzima benyala kwaye kusungulwa uxolo phakathi kweentsapho.

Isiko lokoluka libalulekile kwaXhosa ekufundiseni intlonipho kunye noxanduva kodwa kukho imingeni xa liqhutywa ngendlela engaqinisekanga, nto leyo ebeka impilo yabafana engciphekweni. Ndinqwenela ukuba kubekho ulawulo olungqongqo nentsebenziswano ukuze isiko liqhubeke ngokukhuselekileyo.

Njengomzali okanye inkokheli yobuKristu kubalulekile ukunceda abantwana bayazi imvelaphi yabo, bengaphambuki kwinkolo yabo. Kufuneka bafundiswe ukuba ezinye izithethe sesiNtu zesiNtu ziyahambelana nezi mfundiso zikaKrestu njengentlonipho nobumbano. Oko kubanceda bazityele inkcubeko yabo, bahloniphe ezabanye kwaye bahlale banyanisekile kuThixo.

Abantwana banenkululeko yokusebenzisa isiduko sikamama njengendlela yokuhlonipha imvelaphi yabo. Kukho imigaqo eyahlukileyo yesiko kodwa isiduko sikanina siyafana kakhulu kwiinkcubeko ezininzi. Umntwana kufuneka azive ekhathalela kwaye ethobekile, ehambelelana nomama wakhe kunye nomphakathi.